ya rooibos e ama ikonomi ya Aforika Borwa mo go ntseng sentle ka ntlha ya gore ke yona e e dirang gore ikonomi ya Aforika Borwa e gole ebile jalo e a namele le ko dinageng tse dingwe.

Rooibos-o e farologane le ditee tse dingwe ka ntlha ya gore tiriso ya yone e kwa godimo, ebile fa o fitlha ko mabenkeleng go bonagala e le yona e rekwang go gaisa didiriswa tse dingwe tsa ditee.

Balemirui ba tshwanetse go akanya ka ga mefuta ya mmu o batlo o dirisang go jwalela mo go o ne ba lebelele le gore tlelaemete e ntse jang ba lebelele setlha se ba jalang mo go sona.

Batho ba ba dirang melao le ba baeteledipele ba madirelo ba kokoanye batho ba ba nang le kitso ka ga diphologolo le gore di sireletsiwa jang, mme ebile go nelwe batho kitso ka botlalo ba e leng gore ke ba ditemothui.

Nna ke bona gore balemi ba tshwanetse go rutiwa ka ga phetogo ya maemo a bosa, ba ithute go 'ira dipatlisiso ka ga maemo a bosa gore ga nako eo e direga ebe ba itse gore ba ka dira jang.

Go na le dijo tse di ka tsenngwang mo matseleng mme di a bofiwa ka di-wool-u gore di bolokesege, go na le dijo tse di ka omisiwang gore di bolokesege. Mme gape go na le dijo tse e leng gore di ka tsenyiwa di-chemical-e tse di 'irang gore di seke di a senyega ka pele.

Molemothui mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le motšhini o mo thusang go enta diphologolo tsa gagwe, motšhini o tla nna mo polaseng nngwe le nngwe mme o dirisiwe ka nako ya go o enta diphologolo. Motšhini o tla rekelwa fela molemo o tshelwang mo teng ka nako e go entiwang diphologolo gore o kgone go dirisiwa mo mamaong.

Merogo ke leungo le le jalwang, ke leungo le le jewang, ebile le sologela matshelo a rona thata ka ntlha ya gore re kry-a dikotla mo go o ne. Ebile re kgona go iphidisa ka go a rekisa re dire madi.

dikotsi tsa go ja dijo tse di dirilweng ka diphologolo ke bolwetsi jwa go tsholola kgotsa go berekiwa ke mala. Mokgwa o re ka dirang gore dijo tse di dirilweng ka diphologolo di phepafale ke go dira bonnete jwa gore di direlwa tse re di berekisang go tlhaba di phepa le gore mo di beiwang mo teng go phepa. Phepafatso ya go netefatsa gore dijo tse di dirilweng ka diphologolo di phepa.

gore go tlhaba le go ntsha dikumo tsa diphologolo go botlhoka ga o itse tiro ya gago le fa o direla mo tikologong e e phepa.

Fa o itirela tshingwana mo lelapeng la gago go botlhokwa go netefatsa gore o nale di-tool-osu tsa go tlhagolela, o na le peo, go netefatsa gore mmu o jalang mo go one o phepa, o netefatsa gore a o na le metsi, o netefatsa gore o na le sengwe sa go bolaya ditshenekegi tse di ka lekang go go jela maungo a gago.

Maungo a botlhokwa thata mo maphelong a rona a re neela dikotla, a tiisa marapo a mmele, ebile go botlhokwa gore dijo se re dijang di nne le maungo gore botlhokwa ba dikotla bo bonagale.

Go botlhokwa gore balemarui ba neiwe madi gore batle ba rotloetsege go ka tsweletsa pele dithuo tsa bona le gore ba dire letseno mo malapeng a bona, se se ka rotloetsa thata ikonomi ya setšhaba gore e gole.

peo go a thusa ka ntlha ya gore o tla itse fa go nale diphetogo mo tlelaemeteng, o lebelele gore pula e na leng, go nna leng tsididi, ebile letsatsi le itaya leng thata, ka jalo fa o beile peo ya gago o ka itemogela gore fo o dipula di nang teng e nne gone mo o reng wa a jwala teng gore dijalo tsa gago di seke di a tshubiwa ke letsatsi.

Balemithui ba kopana le mathata a phetogo ya tlelaemete le molelo o o tla kry-ang o tshuba dijalo tsa bona.

Maungo a tshwana le bo matonkomane, morula, motlhatswa ke morumo a molemo ebile ga a tlwaelega ka gore ke maungo a golang ko sekgweng.

Dikhuti tsa metsi di ka thusa thata ka nako ya komelelo dijalo di ka se omelele, mme ebile fa go na le fetogo ya tlelaemete dipula di na thata dikhuthi tsa metsi di ka tama metsi a nna mantsi dijalo di a kgona go nna le metsi a mantsi.

Fa ke biditse borrapolasi ba bangwe nka ba tlhalosetsa botlhokwa jwa gore re gopotse puso go nne le mongwe wa rona yo etelwang ko pele yo re mo tlhompang gore a ye go buisana le ba puso gore go tlisiwe moento, ebile re ba itsisi ka botlhokwa ba gore goreng diphologolo di tshwanetse go entiwa.

Tshwana le maungo a go omelediwa di gapa kgotsa dijo tsa di thini bo tlhapi jalo le jalo, ka ntlha ya gore di kry-ega ka pele ebile ga di senyege ka pele.

A jaliwang a le mantsi ebile a jewang thata ke maungo a tshwana le bo tamati, a tshwana le di-avocado, a tshwana le bo panana ka ntlha ya gore ke maungo a tlhokegang thata mo mebeleng ya rona.

Rrapolase ba ka se dirang gore diphologolo tsa bone di thibelwe malwetsi ke gore morago ga dikgwedi di le thataro ba tshwanetse go di enta, mme ebile ba tlhokomele gore diphologolo tsa bone dija sentle ebile di nwa metsi sentle di a ikatisiwa.